Ngiyaphika, abantu abathatha amakhambo amade ngeenkoloyi zabo akukafaneli bangahloniphi imithetho yendlela. Imithetho le ibekwa bona kuvikelwe boke abasebenzisi bendlela. Kufaka hlangana abaqhubi, abakhambi nabanye. Nange umuntu angalandeli imithetho kufaka ebungozini ukuphila kwabanye. Ngokwesibonelo, ukuqhuba ngokurhaba, ukungatjheji amatshwayo weendlela nokungarhumi ibhande le-seat belt. Koke lokhu kungabangela ingozi ekulu. Kufuze sikhuthaze abantu boke bona balandele imithetho yeendlela. Khulukhulu ngesikhathi sokukhamba kude ngoba khona imizila emide idinga ukuqaphela okukhulu nokuhlonipha abanye. Ukuphepha kuthoma njalo.

Ngombono wami amarenke amanengi wamateksi eSewula Afrikha, awakahlwengeki. Amanengi wawo afeyila, anemigodi enganamtjhini yokuhlanzeka. Lokho kwenza kube budisi ebakhambini, khulukhulu nabalinde isikhathi eside. Kodwana kunezinye iindawo lapho kuthuthukiswe khona amarenke, atholakala ahlanzekile begodu anokuhlanzeka. Kuqakathekile bona urhulumende nomasipala basebenze ndawonye nomphakathi ukuthuthukisa amarenke. Bahlanze bafake izindlu zangasese neendawo zokuhlala ngoba amarenke ayindawo eqakathekileko yokuthutha abantu abanengi qobe langa.

Amathraga athutha ipahla ahlangana nomthelela omkhulu esiminyaminyeni sendlela khulukhulu i-N one, ukusuka e-Gauteng ukuya eLimpompo. Lokhu kungabangelwa kukwanda kwenani lamathraga athwala imthwalo emikhulu njengokudla, ipahla yokwakha kanye nemikhiqizo . Umthelela uhlanganisa ukwehla kwesivinini seenkoloyi, lokhu kwenza kube nzima kwabanye abakhambi. Khulukhulu abakhamba ngamateksi noma iinkoloyi ezincani. Kuhle kube necebo lokugcina amathraga angagcwali ngesikhathi esisodwa begodu kubekwe ama-ora athile ukukhamba kwawo kunciphisa isiminyaminya.

Iye ngiyakghabhudlheka khulu begodu nangingeteksini bese sidlula amarobodo nalokha abomvu. Lokho kutjho ukungalandeli imithetho yendlela begodu kungabangela ingozi ekulu. Abatjhayeli bemniniteksi kufanele bahloniphe imitjhapho. Bahlale bavikele ukuphila kwabantu, hleze kube khona ingozi ebuhlungu. Abakhweli nabo kufanele bakhulume nabatjhayeli nababona bangenza izinto ezingakalungi ukuze kuhlale kuphephile endleleni. Ukulawula ukutjhinga kwabantu kuhle kodwana ukuphepha kufuna imithetho ilandelwe.

Ukukhamba ebusuku ngeembesi ezikhamba ibanga elide kunezuzo enengi. Kokuthoma, iindlela zivame uba zithule ebusuku. Okutjho ukuthi ibhesi iyakhamba ngaphandle kokukujama khulu, lokhu kwenza kufike masinyana. Kwesibili, umkhambi akafaki imali enengi ngokuba abantu abanengi bakhethe ukukhamba emini. Ngakho ebusuku kungaba lula ukuthola isihlalo. Kwesithathu, umuntu angaziphumuza noma alale ngesikhathi sokukhamba afinyelele endaweni asiya kiyo ekuseni asaphumule. Kokugcina, ukukhamba ebusuku kukunikela ithuba lokusebenzisa ilanga lakho ngokupheleleko, khulukhulu nangihlela ukusebenza noma ukuya emhlanganweni ekuseni.

Ukuthatha ikhambo ngesiphaphamtjhini kunobuhle obunengi khulu. Kokuthoma, kumsinyana ungakwazi ukufika endaweni nge-awara elimbalwa kwaphela ukutjhaphulula isikhathi. Kwesibili, ama-airport amanengi anokuphepha okukhulu, ukusiza bona abakhweli bazizwe bavikelekile. Kwesithathu, isiphaphamtjhini sihlala sinethezekile. Unganikezwa ukudla, isiselo kanye nemidlalo yesimanje ongayibukela. Lokhu kukwenza uhlale ukhululekileko hlangana nekhamba lakho. Phela ukuthatha isiphaphamtjhini uhlangabezana nabantu abavela eendaweni ezihlukahlukeneko, okungavula amathuba wokufunda izinto ezitjha namkha ubuhlobo obutjha.

Amathraga athutha ipahla ku-N one, ngezinye iinkhathi awazitjhayelisisi kuhle begodu lokhu kubangela ingozi ebuhlungu endleleni. Abanye abatjhayeli bamathraga bayadlula imigomo yokuphepha, bafike bathuthumele kwamanye bangazihluphi nokuhlonipha indlela. Kodwana akusibo boke, abanye bayazama ukulinga ukuqhuba kuhle. Khulukhulu, laba abaqeqetjhiweko nabahlonipha imithetho. Ngakho-ke kuqakathekile bona kube nokulawulwa okuqinileko nokuhlolwa kwe-traffic bona abatjhayeli bamathraga baziphathe ngendlela ephephileko. Khulukhulu endleleni efana ne-N one lapho kuhlale kukhamba khona ipahla enengi.

Amatayere wethraga kufanele atjhugululwe ngemva kwesikhathi esithileko, ukuvikela iingozi endleleni. Ngokwesilinganiso amatayere kufanele ahlolwe njalo ngemva kwama-kilometre ayi-forty ukuya kwayi-forty thousand ukuya ku-eighty thousand. Amatayere angatjhayelwa isikhathi eside, angehlisa ukuphepha, aqephule isikhathi sokujamisa ithraga. Ukuzijamela amatayere ubonakala noma ukugcwala kusiza ukuthi kuthathelwe isinqumo sokuwatjhugulula ngesikhathi. Ukuphepha kwethraga kukhamba phambili, ngakho-ke abatjhayeli kufanele babe nomgomo oqinileko wokuhlola amatayere njalo.

Abanye abatjhayeli bahlangabezana neembhesi ezinenkinga zokugcwala, okwenza kube nzima bona abantu bahlale ngokuthula. Kwesibili, abanye abaqhuba beembesi abalandeli imithetho yeendlela bakghona ukutjhayela ngesivinini esikhulu begodu bahluleka ukuvumela abakhweli ukuphumula ngendlela ephephileko. Kwesithathu, abakhweli bahlala isikhathi eside endleleni ngebanga lokujama kanengi eendaweni ezihlukahlukeneko. Kokugcina, ngikho-ke kuqakathekile bona abatjhayeli bezokuthutha bahloniphe abakhweli, balandele imithetho begodu batjhayele ngehlonipho neqiniso.

Okungihlukumeza khulu ngokukhwela ibhesi ngamalanga ukuya emsebenzini. Kukuthi ibhesi ivame ukufika sekudlule isikhathi. Lokho kwenza ngifike sengilada. Kwesinye isikhathi liba nabakhweli abanengi khulu sifike sijame sibambane. Okunye okungiphatha kumbi kuhlukunyezwa kwabanye abakhweli abanye bayalila abanye bahlupha ngetjhada kuthi abanye bangena ngebhasi sebaphefumula kumbi ngebanga lokudinwa. Kodwana okukhulukhulu ngokuthi kwezinye iinkhathi ibhesi iyajama khulu endleleni mhlawumbe ngo-drayive ophuma ayekuthenga noma akhulume nabanye ukwenza isikhathi sokufika emsebenzini sidlule.

Okumbi khulu ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri ukuthi ibhesi ingahlala isikhathi eside lingakafiki. Lokhu kwenza kubenzima ukuthemba ibhesi khulukhulu umuntu osesikhathini. Okunye okungakalungi ukuthi indlela leyo ayikaphephi. Kwezinye iinkhathi ibhesi ijama eendaweni ezinganamthetho okuvulela amathuba okubanjwa iingebengu. Kanti njalo-ke indlela zivame ukuba nezimbobo ezinengi okwenza ikhambo libe yingozi begodu libe lide. Ngebanga lokuswela iinkontiri abanye abo-driver benza into abayifunako bayajamisa nabafunako abalandeli imithetho njalo kwezinye iinkhathi bakhambisa abantu abanengi khulu.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni kusiza khulu. Ngoba kwenza ukuthi iimbhesi zikhambe masinyana zingajamisi ngebanga leenkoloyi ezinengi. Lokhu kusiza abantu bakhambe ngebhesi ukuthi bafike ngesikhathi emsebenzini, eenkolweni kanye nezinye iindawo. Okunye okuhle kukuthi kwehlisa umthwalo ngoba abantu abanengi sebathatha ibhesi esikhundleni seenkoloyi zabo. Lokhu kuyarhelebha kwehlisa ukutheleka kweenkoloyi. Kanti iindlela zeembhesi kuphela zinikeza abaqhubi beembhesi indawo ephephile yokujamisa. Lokhu koke kwenza uhlelo lezokuthutha libe ngcono.

Nangiphatheke kumbi khulu ngaphakathi kwebhesi elikhamba ibanga elide ngizama ukuhlala ngikhipha ummoya kuhle begodu ngingabambi ngamandla. Ngihlale ngivule amafesidere noma ngibawa abanye abakhweli bavule. Ukuze kube nommoya omutjha ngiyazama njalo ukungafuni ngaphandle bona ibhesi likhambe ngoba lokho kungangibangela isiyezi. Ngihlala ngidla into elula njengamakhekhe noma ukusela amanzi ukuze umzimba ungapheli amandla. Kwezinye iinkhathi ngithwala imithi elula yokwelapha isiyezi ukuze ngingagabhi khulukhulu ngikwazi ukuthi ukhambo lami lude.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi kukuthi izinto ezinengi ziyangokuya zibiza khulu. Isibonelo ipetroli esetjenziswa yiinkoloyi yebhesi liyakhuphuka njalo. Lokhu kutjengisa ukuthi iindleko zokugijima kwebhesi ziyanda. Okunye okwenza imali ikhuphuke iindleko zokulungisa iinkoloyi kanye nokubhadela abo-driver nabanye abasebenzi. Kanti njalo iindleko zokuphepha ukuze ibhesi ikwazi ukusebenza ngendlela efaneleko nakho kuyakhuphuka. Imali yezinto zoke lezi iyakhuphuka abanikazi bamakhamphani weembhesi badinga ukukhuphula intengo ukuze bazibhadele iindleko lezi.

Abantu abanengi bakhetha ukusebenzisa iinkoloyi ezizijameleko ngoba zibanikeza ikululeko yokukhamba lapho bethanda khona ngesikhathi sabo. Abadingi ukulinda isikhathi sebhesi ukuze kugcine iinkhathi eziqunyiweko. Okunye kukuthi iinkoloyi ezizijameleko zivame ukuba zikhululekile zinokuthula begodu ziphephe khulu. Uma zilinganiswa neenhlobo zokuthutha zomphakathi. Abanye bakhetha indlela le ngombana bayakwazi ukuthwala abantwana ngaphandle kweenkinga. Lokhu kwenza abantu bazizwe belula baphephile futhi bazijamela.

Njengomkhweli webhesi ukukhuphuka kweentengo yamathikithi kuyathinta khulu, khulukhulu nangabe umuntu usebenzisa ibhesi malanga woke ukuya emsebenzini, esikolweni, noma kwezinye iindawo. Lokho kutjhukuthi imali isuke ingasaneli umuntu adinge ukungenza imali ethathelwe ezinye izinto ezifana nokudla noma zomndeni.

Ngombono wami intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingehliswa nanyana kwehliswa intengo yeembaseli, ngombana imitlolo yamabhizinisi yokuthutha iyahlobana. Nangabe intengo yeembaseli yehlisiwe, izindleko zokusebenza wamabhesi nazo ziyehla, khulukhulu izinto ezifana nokuthenga ipetroli, ukulingisa i-engine nezinye izinto zokusebenza. Lokhu kutjho ukuthi abakhi bamabhesi abasana mthwalo omkhulu, ngakho-ke banganikeza abakhweli amathikithi anentengo ephasi. Ngaphezu kwalokho, ukwehlisa kweentengo kungaba yindlela yokwenza abantu abanengi bakhethe ibhesi njengendlela yokuthutha, ngaleyo ndlela kusiza umphakathi woke ngokunciphisa iindleko zokukhamba.

Ukukhutjhulwa kweentengo yamabhesi kubalimaza khulu ngeekhwanyeni abakhweli abawasebenzisa emakhwitjhini. Lokhu kungebanga lokuthi abantu abasebenza emakhwitjhini, bavama ukuthola imali encani, ngakho-ke amathikithi akhuphukile. Imali ebayisebenzisako, yamihla malanga iyanda khulu. Lokhu kungabenza bangasakwazi ukuthumela imali emakhaya, ukuthenga ukudla okwaneleko, noma ukugcina ezinye iindingo zomndeni. Ngaphezu kwalokho ukukhuphuka kweentengo kubangela ukuthi abanye bacabange nokukhamba ngezinyawo amabanga amade, ukwenza kube budisi ukufinyelela emisebenzini ngesikhathi.

Mina ngithanda bona ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yamathikithi wokukhwela amabhesi, kuhlolwe izimo zomphakathi maqangi. Lokhu kutjho ukuthi, kufanele kuqalwe ukuthi abantu abanengi bayakwazi ukubhadela imali etjha, ngaphandle kokuphazamiseka ekuphileni kwabo. Ngaphezu kwalokho kufanele kuhlolwe iindleko zokusebenza Kwamabhesi njengamapitroli, ukulungiswa, umasipala wamabhesi, ukuze kungabi khona ukukhutjhulwa okungaka qondakali. Kuqakathekile ukuthi urhulumende bamabhesi nabakhweli, bakhulumisane ukuze kufunyanwe isivumelwano esilinganiselwako.

Ngokubona kwami ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, kufuze kuqalwe ukuhlolisiswa isimo somnotho wabakhweli. Abantu abanengi basebenzisa amabhesi ukuya emsebenzini nasesikolweni. Ngakho-ke ukukhuphuka kwentengo, kungabenza bangakwazi ukufinyelela lapho kufanele bayekhona. Kufuze kuqalwe nokuhlolisiswa ukuthi ingabe kukhona ezinye iindlela zokunciphisa iindleko zokusebenzisa kwamabhesi, njengokuthola usizo kurhulumende, namkha ukusebenzisa ipetroli ngendlela ephumelelako. Kuhle futhi kuqalwe phakathi kwabaphathi bamabhesi, nabakhweli ukuze kutholakale iindlela yokuthi intengo ikhuphuke ngendlela, ingalimazi abantu khulu.

Iye, ngibona kungcono urhulumende angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula iintengo. Lokhu kungebanga lokuthi amabhesi ayindlela ekulu yokuthutha abantu abanengi abaya emisebenzini, eenkolweni nasezinye iindawo eziqakathekileko. Noma intengo iyehla ipetroli, noma izinto zokusebenza, ezinye iinkhamphani ziyaqhubeka nokukhuphula amathikithi ngendlela engakafaneli. Ukungenelela kukarhulumende kungaqinisekisa ukuthi intengo zihlala phakathi kwemigomo efaneleko zingakhuphuki.

Iye, ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi abanengi, bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini. Lokhu kungebanga lokuthi abanengi bazokubona bona kuyonga imali, kunokuhlala abatjhayeli imihla ngemihla, baqedeli ipetroli, imiraro yokulungisa ikoloyi, kanye neendleko zokupaka. Iintengo zebhesi naziphasi abantu abanengi bazokukhetha ukusebenzisa le, ndlela ngoba iyaphepha, iyonga isikhathi befuthi inciphisa i-traffic. Lokhu kungenza umphakathi uthuthuke, umoya ukuhlale uhlanzekile, ngokunciphisa i-exhaust yeenkoloyi ezinengi.